Ku hisa ngopfu, router leyi nga hlamuriki hi ri rivilo ra inthanete ro nonoka, se swi naswona swi nga lulamisiwa hi ku veka router hi vuntshwa ku pfuxeta Film work na ku komba na ku kambela ka tikhebulu.

Magoza lama ma nga tekiwa ku antswisa leswi i ku va phephahungu se ra kumeka na le ka tiselulafoni na tithelevhixini va khipha mahungu lama ma nga le ka phephahungu. Ku na na ti social media swo fana na vo Facebook, Facebook va khipha maphephahungu lama ma ma kumaka eka eka phephahungu, emahungu makumeka lama kumaka eka phephahungu.

Byi ha swi hambanile ngopfu hikuva ka khompyuta xo sungula a wu n'wi voni a wu n'wi a n'wi vona leswaku i munhu wa njhani. Naswona, naswona loko munhu a ku xanisa swi vona hi vanhu eka tikhompyuta swi vona ni hi vanhu lava va nga le kule. Se ku xanisiwa hi xiviri swi vona hi vanhu lava va nga le kusuhi naswona swi naswona a nga endla xin'wana na xin'wana eka wena hikuva u le kusuhi na wena u ku vona hi xiviri.

Mina ndzi tsakela Android hikuva Android yi kahle ya tshama nkarhi wa ku leha loko u lava ku chaya minyuziki a wu tirhisi ma-data loko u lava ku hileswaku yi teka nkarhi wa ku leha.

Swi nga ha endleka leswaku AI yi ta hundzuka swiyenge swo tala swa vutomi bya hina, yi hundzula ndlela leyi hi tirhaka ha yona hi tirhisaka ni ku endla swiboho ha yona. Hi leti tindlela tin'wani leti ti nga va ka kona leti AI yi nga khumbhaka misava ha tona automatic na ku cinca ka mitirho. AI yi nga endla mitirho ya ntolovelo na na leyi phinda phindiwaka hi ku tirhisa michini ya ntshuxa vanhu va kongomisa eka ntirho wa wo tumbuluxa swinene na maqhinga.

Ndlela leyi faneleke i ku cinca password, xa vumbirhi endla leswaku ku va na ku fika na ku fihla ka double PAtwo, xa vunharhu seta vito ra netiweke ro tiya, xo hetelela tirhisa tirhisa nsirhelelo wa fire wall so hi swo, hi yona ndlela yo veka network ya Wi-Fi leyi sirhelelekeke.

I swo biha hikuva ku hunguteka ka ku hangalasiwa ka swifaniso leswi kandziyisiweke na mali leyi nghenaka. ku cincela eka mahungu ya xidijitali swi endla leswaku ku va na ku hunguteka ka ku xavisiwa ka maphephahungu yo kandziyisa na mali leyi nghenaka eka swinavetiso.

Swikolo swi nga yisa emahlweni vutivi bya AI hi ku nghenisa tinhlokomhaka leti fambelanaka na AI eka ti eka ti kharikhulamu ta swona. Ku kurisa ku ehleketa hi vukheta na vutivi bya vuhangalasi bya mahungu na ku nyika swivandzanene swa dyondzo ya mavoko na ku lavisisa. Hi leti tindlela tin'wanyani leti swikolo swi nga tlakusaka vutivi bya AI ha tona, Sayense ya khompyuta na ku khoda, xo hetelela i tinhla na tinhlayo.

Xo sungula i ku cincacinca xa vumbirhi swilo leswi endleriweke munhu hi yexe, xa vunharhu ku hunguta mali, xa vumune swilo swo hambanahambana. Mitlhotlho xo sungula ku laveka inthanete leyi tshembekaka, xa vumbirhi tihakelo ta le henhla ta data, xa vu xo hetelela swipimelo leswi nga endzeni.

Ku antswisa rivilo ra Wi-Fi na ku khoma eka tindhawu ta mani na mani, swi lava ku hlanganisiwa ka ku ndlandlamuxa ka switirhisiwa, tithekiniki to antswisa na tipholisi leti tirhisiwaka hi ku olova.

Mmh, leswi va nga ta swi endla i ku va va va endla xinavetiso xa ti magazini ta vona eka eka social media swo fana na swo fana na Facebook, WhatsApp naswona swin'wanyana leswaku swona swi faneleke va swi endla, fanekele va xavisa timagazini ta vona la mavhengeleni.

Vapfuni va xiviri swa vumbirhi swileriso swa rito ku dictator vu dictator-ti va vuhundzuki ku fikelela vukorhokeri bya vaxavi na mimovha leyi lawuriwaka hi rito.

Ku nyika Wi-Fi ya mahala ya mani na mani, eka un'wana na un'wana swi nga va swi nga va switandzhaku leswinene hikuva ku engeteleriwa ka ku kasa ka xidijitali, Wi-Fi ya mahala ya mani na mani yi nga hlanganisa ku avana ka xidijitali ku endla leswaku miganga leyi nga tirhisiwiki kahle ku fikelela inthanete na ku nghenelela eka ikhonomi ya xidijitali.

Ku engetela mphikizano, ku lawula mixavo, tipulani leti nga durhiki, tithekinoloji tin'wana, ku antswisiwa switirhisiwa swa le makaya. Hi swona leswi ku nga tekiwa magoza wahi, hi swona leswi swi nga tekaka magoza ku sivela ku tlakuka ka nxavo wa wa data wu tshama wu ri karhi wu tlakuka nkarhi na nkarhi.

nkulu leri a ri hangalake tiko hinkwaro a ku ri ra ra ku va phuresidente u engetele u ta engetela ma three fifty ku va ku holeliwa six hundred.

Hikuva swa dyondzo swi kona eka inthanete vana va xikolo va tsala ntirho kaya wa vona va tirhisa inthaneti, mintirho mintirho yo tala eka nkarhi wa sweswi loko va lava ku thola vanhu va tirhisa yona inthanete.

Hi nga seketela tifilimi ta laha kaya ku hlalela na ku xava swilo swa laha ekaya ku nghenelela minkhuvo ya tifilimu ku na ku nyika vuxokoxoko a hi tlakuseni ti-talent-a ta laha kaya.

Ndzi nga mu byela leswaku a tirhisa VPN na ku rivala network-i loko a hetile ku tirhisa e Wi-Fi.

A ndzi pfumelelani hikuva a hinkwavo vanhu lava va kotaka ku fikelela eku xava e data hikuva e data ra masiku lama va durha ende ri endla leswaku ku nga vi vanhu hinkwavo vo va kumaka nkateko wa ku va va kota ku fikelela ku xava.

Ku engetela data swi vula ku xava data naswona ndzi nga lava ku engetela data hikuva ndzi va ndzi lava ku vukela ndzi .

Ku hambana eka riqingho ra mina ra sweswi i ra ku va ra sweswi ri na yona inthanete, naswona ra kota ku rhumela meseji eka munhu un'wana. Riqingho leri a ndzi tirhisa rona khale a ri nga rhumeli meseji eka foni eka selifoni yin'wanyani, naswona a yi tirha ku ba riqingho ntsena.

E-e ndzi vona tindzimi hinkwato ti nga tekeriwi enhlokweni eka tithelevhixini.

Ina ku yimbelela swi hundzisa mintlhaveko na ku vulavula hi switori, naswona swi endla munhu a kota ku ku yimbelela hi swilo leswi swi nga mu humelela evuton'wini bya yena.

Xiyanimoya xa rixaka xi nga pfuna hi ku lemukisa vanhu na ku humesa switsundzuxo swa vaaki ku tlakusa ku sivela vugevenga ku avelana switsundzuxo swa vuhlayiseki.

Ku tereka ka vadyondzisi. President-e a hlangane na president-e wa le USA. Vubihi lebyi endlekaka eswibedhlele.

Ndzi nga yi rhumela eka eka nambara yin'wanyani.

Mbuyelo wunene wo tirhisa WhatsApp i ku va wa kota ku vulavula na munhu loyi a nga le kule na munhu loyi a nga le tikweni ra le handle naswona wa kota ku rhekhoda loko u loko u nga lavi ku tsala meseji ehansi.

A hi ku helela hambileswi dyondzo ya vuyimbeleri eswikolweni yi hungutekeke swilo swilo swin'wana leswi hoxaka xandla eka ku cinca eka bindzu ra vuyimbeleri.

Tiserisi leti ni nga ve si tshama ndzi ti vukheta i series yin'wanyani leyi a va ku i eighteen hundred and two, xitori lexi a xi vulavula hi sesi wun'wanyani loyi a kota ku famba eka tiko ra sweswi ni tiko ra khale, hala ka tiko ra khale a va mu vekile leswaku u ta bebula i n'wana lweyi lweyi ku nga ta va hosi, so loko n'wana lweyi a beburiwile ku vile na na munhu na munhu un'wanyani loyi a lava ku teka xitulu xa vuhosi, u yile a lavetela ku dlaya n'wana luya kambe a nga swi kotangi, eku heteleleni ku heteleleni, ku fa yena ku sala n'wana n'wana a hetelela a va e hosi.

Ina u nga tirhisa VPN leyi nga na vukorhokeri bya ku khuluka kumbe swi nga ha khumba ntokoto wa wena.

Ina ku ni ku vilela hi mbangu loku fambisanaka ni mahungu lama kandziyisiweke ku endliwa ka maphepha ni ku hangalasiwa ka maphephahungu ya xiviri hinkwaswo swi hoxa xandla eka ku onhiwa ka mbangu.

I swa nkoka eka vuswikoti bya yona byo pfuxa mitlhaveko, ku hlanganisa vanhu ni ku hlohlotelo nhlavuko wa mianakanyo.

Ina hikuva yi va nyika nkarhi leswaku va kota ku ehleketa na ku tsala hi nkarhi wa vona.

Ina tipulatifomo to khuluka ti le nawini hikuva ti va ti ri na switifiketi naswona ti va ti ri na fomo yo kombisa leswaku ti le nawini.

Loko u rivale password ya wena u nga swi kota ku nghena hikuva ehansi ka password ku kona lani va nga tsala leswaku u rivele epassword u ta u ta nghena kona u landzelelela swilandzelelo leswi swi nga kona, se kambe va ta ku rhumela va ta ku byela leswaku u fanekele u endla yini ku kota ku va u kuma password ya wena kumbe loko u nga ha yi lavi password ya wena u endla yin'wanyana.

Ina vatswari va nga siveriwa ku tatiwa ka matirhiselo ya data eka vana va vona ngopfungopfu loko va tirhisa pulani ya ndyangu kumbe akhawunti ya n'wana leyi leyi lawuriwaka hi ku tirhisa vulawuri bya vatswari.

Yi endla leswaku vana van'wanyana va ku a va na a va na inthanete leyi tiyeke emakaya lava va ku a va na ti-laptop va endla leswaku voho va nga dyondzi kahle, naswona swi endla leswaku va nga vi na vuswikoti byo tala ku tlula lava va nga na ti-laptop.

Ku tirhisa data swi endla leswaku munhu a kota ku endla mali eka tipulatifomo ta inthanete. Xa vumbirhi yi endla leswaku a kota ku apulayela ntirho kumbe na ku apulayela exikolweni swa ku a ta kota ku dyondza a qhuvekisa dyondzo ya yena.

Ku fanekele u rhumela eka nambara yin'wanyana data ya wena ka ha ri na nkarhi leswaku u ta kota ku hela mundzuku wa koho, kumbe xin'wana u nga nghena ka YouTube u bukhela e ma-video ma-video ya ya kahle kumbe yo dyondzisa.

Ina yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi hikuva Wi-Fi yi kumeka eka router naswona ma-data ya Wi-Fi a ma heli se kambe ma-data ya foni ma hela.

Malume loko data ya wena yi herile u nga ha xava rin'wana data hi ku dayila khodi ya USSD ku nga star one two three, naswona u nga ha xava na hi Vodapay loko u ri na mali ekhadini.

Kuma webusayiti ya xikandziyiso kutani u data fomo ya xikhokhelo.

Ina tipulatifomo ta laha kaya to khuluka hakanyingi to chipa ku tlula hinkwato leswi swi vangiwa hi xiphemu hi maqhinga yo yo koka rinoko ra vutirhisi eka emakete laha muholo lowu tirhisiwaka wu nga ha va ka ehansi.